Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ke rata ho hlalosa ka Wi-Fi hobo rakgwebo. Wi-Fi hobo rakgwebo e ba thusa haholo ka ho publish-a dikgwebo tsa bona le ho rekisa dithepa tseo ba di rekisang. Ya ba kopanyetsa hape le dikgwebong tse ding, e ba thuse le ka menyako e meng hape ya ho tsamaisa ha kgwebo. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ho ya ka nna ho bohlokwa hore radio station e se ke ya kwalwa hobane e re fa hlahiso leseding eleng bohlokwa ho rona ba eleng hore ha rena monyetla wa ng di-Wi-Fi kapa nako ya ho sheba TV ho fumana melaetsa. Jwale ekaba bohloko haholo ha ekaba ya kwalwa hobane tlhahiso leseding re ka se hlole re e fumana ka bongata. Haholoholo bathong ba baholo ba ba sa tsebeng ho sebedisa sella thekeng ho fumana melaetsa e bohlokwa.

Dumelang ya buang ke Dipuo. Ee, ho bohlokwa ho ruta batswadi hore ba download-e dipina mo mehaleng ya bona hobane nako e kgolo le e nyane seyalemoya ebe se le siyo kapa se le hole. Jwale ha tshwere sella thekeng, o kgona ho mo ruta, o mo jwentshe hore re download-a jwang dipina? Re download-a platform-ong e feng? Di-platform-o di ngata tse a ka download-ang dipina kapa pina eo ae batlang, efe kapa efe. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ke dula kena le data. E fela ke rata ho eletsa batho ba di-movie tsa online ha mmoho le ba data. O kare ba ka etsa kopano hore ba buisane hore batho ba kgone ho fumana data e lekaneng ho shebella movie online. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo.Nka rata ho eletsa mosuwehlooho hore a kenye solar ho matlafatsa Wi-Fi kapa a ka sebedisa generator-a le ho matlafatsa motlakase ha hona le loadshedding. Ka hoo, o tla fumana motlakase o le teng le ho matlafatsa Wi-Fi.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ntho e nka ratang ho e tjho ke hore re tlamehile re hodise naha ya rona mona hae. Jwale ho isa talente mose le mawatle ha se ntho e lokileng. Tlamehile hae mona ebe batho ba mona ba re support-ang ho tlo kgona ho latela ba mose ho mawatle. Jwale nna ke re talente ha e qale hae mona pele re ka e ntshetsa kantle ho mawatle ho hodisa naha ya bo rona. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang mona ke Dipuo. Ke rata ho leboha masepala wa rona ha kile a re fa di-Wi-Fi le di-hotspot-o. E fela re le lekeisheneng la moo re dulang moo teng rena le tletlebo ya yona Wi-Fi ha mmoho le hotspot-o. Ke hore di hole, ha re kgone ho di finyella, network ya tshwara ya tlohela. Jwale re kopa masepala wa rona o ka re a ka di tjhentjha moo di behilweng, di be haufinyana le rona re kgone ho di fumana ka bo haufinyana. Ke a leboha.